Abantwana abathanda imidlalo yeevidiyo baye babe neengxaki yongakwazi ukuhlobana nabanye abantwana xa kufikelele ixesha lokuba baphume ngaphandle. Abakwazi aba bantwana ukuncokola okanye babalise ngezinto ezakhayo kwabanye abantwana, abakwazi ukudlala nabanye abantwana. Abantwana abahlala bethanda imidlalo yeevidiyo bathanda ukuzicalula kwabanye abantwana. Loo nto ke yenze ukuba abazali babe nengxaki yomntwana ongakwaziyo ukuzidibanisa nabanye abantwana.

Iqela elineembasa zegolide ngaphezulu kunamanye liqela lombhoxo. Eli qela lombhoxo laseMzantsi Afrika lizimisele kakhulu.

Ezemidlalo ziyahlakula kakhulu kwesi sakhono kuba xana ungumntwana olusakhulayo uzibandakanya kwezemidlalo, kwezemidlalo uyafundiswa ukuziphatha, ufundiswe ukusebenzisana nabadlali abo udlala nabo. Loo nto ikhulisa isakhono esibalulekileyo emntwaneni, isakhono sokuba ngumphathi nesakhono sokuba ngumqeqeshi wangomso.

Ibhola yombhoxo nebhola ekhatywayo zizo imidlalo endibona ukuba ikhuthaza kakhulu intsebenziswano nomanyano. Ikhuthaza intsebenziswano nomanyano kubadlali kwakunye nakubabukeli, kwakunye nakuMzantsi Afrika uphela.

Umdlalo ukhumbulekayo endandikhe ndawubukela yibhola ekhatywayo yendebe yehlabathi eyayidlalwa idlalelwa apha eMzantsi Afrika. Apho khona uMzantsi Afrika wabuya nayo indebe.

Ibhola ekhatywayo ibalulekile kakhulu eMzantsi Afrika kuba inabadlali abaphuma elokishini kunye nasemaphandleni kodwa aba badlali baphume babe zizinto ezibalulekileyo emphakathini. Loo nto yenze ukuba lo mdlalo ube ngumdlalo abantu abawuthanda kakhulu nabawuxabise kakhulu kuba bayayibona impumelelo yabantwana abasuka bengathathi ntweni kodwa baphumelele babe zizinto.

Kubalulekile ke ukuxutywa kwabadlali ngokwebala nangokwesini ukwenzela abadlali bazive bebalulekile kwimidlalo yonke. Abadlali bazibone ukuba bakhathalelwe, yaye babalulekile.